Boeteledipele jwa setso bo farologane tota le boeteledipele jwa segompieno ba sepolotiki gonne jwa setso, bo tlhwatlhwa e kwa tlase gonne go dirisiwa dilo tsa bogologolotala tse di neng di dirisiwa ke bagolo ba rona fa re neng re gola. Le kalafi, e ne e bonwa mo ditlhagong tse Modimo a di tlhodileng go se na tlhokego ya gore re ye kwa di-chemist-ing kwa mabenkeleng, re ye go bona melemo. Le nonofo ya rona, e ne e le tlhwatlhwa tlase gonne bo rotloetsa gore re itemele maungo le dijalwa. Ba gompieno ba sepolotiki bo lebeletse madi fela. Baetapele ba sepolotiki, ba lebeletse fela go tlatsa dipata tsa bona ba sena sepe le maphelo a batho. Botshelo bo a tura gonne sengwe le sengwe se a rekiwa, se tlhoka madi.

Fa ke ja braai, nama e ke e ratang thata ya ntlha, ke wors gonne wors o a kgona go bona e ba bang, ke rata dijo tse di ba bang mo go maswe. Ya bobedi ke rata di-lamb chops, di-chops-e tsa nku. E monate, e na le mafuranyana, e na le matutenyana, ke rata one matute ao. Sa bofelo, ke rate le yona tlhapi. Tlhapi e besitsweng mo molelong wa braai, e monate e le ruri le tatso ya teng, e tota e farologane lefa tlhapi e tsentswe mo mafureng.

Nka apara fa ke ya lenyalong la malome wa me kwa KZN, diaparo tsa seNdebele. Ke rata mebala ya seNdebele gonne ke mebala e kganyang e e bontshang bophelo, e e bontshang le boitumelo.

Go botlhokwa tota gore motho a itse setso sa gagwe gonne fa o itse kwa o tswang teng, se se go agileng, se se go dirileng se o leng sone, o tla kgona go itse kwa o yang teng. Ga o kitla o tsiediwa ke ope, ka se o leng sone ebile, o tla nna motlotlo. Melao ya rona ya ditso e farologane, gonne ga re a godisiwa ka ditsela tse di tshwanang, ga re a gololela le mo mafelong a a tshwanang.

Philosophy ya ubuntu, e raya gore ke se ke leng sone ka se wena o leng sone, ebile e ra ya gape gore motho ke motho ka batho. Jaaka ka Setswana re bua re re, motho ga a iphetse e se naga. Ga go ope fela yo o tsalwang, a ba fitlhelela sengwe le sengwe, a sa tlhoke ope mo botshelong jwa gagwe. Ubuntu ke go agana, ke go utlwelana botlhoko, ke go jarelana mafokodi.

Ke nagana gore fa isagong, batho ba santse ba tla nyala le fa e ka nna ka dipalo tse di kwa tlase. Batho ba feleletsa ba re ga ba batle lenyalo gonne ba bona dilo tse di diragalang matsatsi a ka dilo di tshwana le bo tlhekefatso ya batho, kana selo se se bitswang GBV, gape go na le e nngwe ya balekane ba ba sa tshepagaleng mo lenyalong, go nne le gore le fa le nnyetse, mongwe wa mo lenyalong a be a ya kwantle a ile go ratana le motho yo mongwe ka jalo a go utlwisa botlhoko.

Go feleletsa o le kgosi ya motse, o tshwanetse o be o tswa ko motseng wa bogosi. O ka se tswe fela o le motho wa kwa ntle o le motho fela, o be o tla go nna le bogosi. Ga se mongwe le mongwe yo o ka nnang kgosi ya motse, go batlega motho yo ikategileng, motho yo tlhomphiwang mo setšhabeng, motho yo o nang le maitseo, motho yo o kgonang go rarabolola mathata a motse ebile a sa tshabe boikarabelo ba sengwe le sengwe se se tlisiwang fa pele ga gagwe.

Go botlhokwa go gaisa gore motho a itse leina la lotso kgotsa sereto sa kwa gabo, gonne sereto seo, ke sone kuto ya kwa o tswang teng, ke sone se go itseseng gore ke wena mang. Ka madimabe ga ke itse go ipoka, gonne ke selo se ke sa se rutiwang ke ba ba tlileng kwa pele ga mme, se ke sa se rutiwang ke batsadi ba me, fela ke ikemiseditse gore ke senke sereto seno, gonne ke maswabi fa motho a sa itse sereto sa a kwa tswang teng.